Mina nje if ngizoqeqesha abantu bezicisha mlilo, bengingathi ukuthi nje abaqikelele ukuphepha kwabo kuqala noma bezosiza ukucisha umlilo koda nabo ukuphepha kwabo kubalulekile, ngoba banemindeni babenezingane okumele babuyele kuzona. Ukuphepha kwabo nabo so kubalulekile ukuthi babe ney'gqoko eyi-right ezikwazi ukumelana nomlilo. Bekwazi nje ukuthi ey'meni ey'kanje bakwazi ukuthi bey'xazulule kanjani inkinga ekanje yabo. Bayadinga ukuthi behlezi bebe nomuntu onesipiliyoni yabo, ekucisheni umlilo. Ileyo nto engigqungquzelayo kubo bonke nje engingabaqeqesha ukucisha umlilo.

Lokho ngempela angivumelani nakho. Umuntu kungamele kuthiwa akuhlukaniswe, abantu abanezimo ey'phuthumayo abame bodwa. Abanezimo nje ey'ncane ey'ngadingi ukuthi uze ume ey'ndaweni la abanezimo khona ey'phuthumayo ngoba uma wenza lokho uncisha laba abalidinga ngempela usizo. Uyabancisha ithuba lokuthi bathole usizo kuqala kunawe ngoba wena uphethwe nje umkhuhlane. Akukho mhlampe okungalimaza impilo yakho ngokuthi nje uphethwe umkhuhlane, kodwa labo abanezimo ey'phuthumayo ibona ngampela okumele ngempela uqikelele ukuthi kuqalwa ngabo ngoba bona iy'mpilo zabo zisuke zisengcupheni.

Ama-agencies eziphuthumayo ahlukahlukene, khona lawa nje asebenzela umphakathi asuke e-fund-we uhulumeni. Mase kuba khona lawa-ke a-private asuke wona awe-profit, asuke ku awe-profit. Wona-ke asuke e-fund-we nje privately. Asiza abantu abanama-medical aid, laba abanye futhi akhona futhi amanye ama-EMS afana njenge-fire department. Ama-emergencies lawa futhi asiza abantu. Amanye a-fund-we u-government, amanye a-fund-we omasipala.

Okunyeke kusize, uma uyindoda, ubhekene ney'nkinga noma unokhwantalala ukuthi nje uke uphume ungay'valeli endlini. Uphume uthathe uhambo uy' hambele. It's either ushayela imoto, noma uyay'hambela nje ngey'nyawo zakho uphume kini. Ushaywe umoya noma uy'vocavoce. Kuyasiza kakhulu ukuy'vocavoca kuvula umqondo, uyaqaqeka umqondo nawe futhi kuyakusiza nenhliziyo ukuthi ishaye igazi kahle. Uyasizakala nje kakhulu, ingqondo yakho iyaphaphama, kunokuthi uhlale endlini uy'valele futhi uma unenkinga ukwazi futhi ukuthi ukhulume, especially kubantu abadala abazokukhombisa indlela ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili. Kunokuthi ufele ngaphakathi, kungcono ukhulume.

Kunomfundi lapha owayedlala egrawundini esikoleni edlala ibhola. Kushuthi wasikwa ibhodlela edlala kati, kanti futhi ubedlala ngey'nyawo so wasikeka. Kwase kuphoqa ukuthi-ke nami ngihambe ngiye e-staff room ngiyofuna izinto zokumsiza njengamabhandishi kosizo lokuqala. Amabhandishi, amaplasta zonke lezo zinto. Sakwazi-ke ukuthi simgeze kahle, simu-disinfect-e simubhandishe yabo abe right until aze ayotishwa esibhedlela.

Okokuqala nje engingakusho ukuthi, ukuze ukwazi ukucisha umlilo noma usebenze la bantu as abacisha umlilo, one kufanele ube nesibindi. Akufuneki umuntu laphayana ozofika asabe umlilo. Kufuneke ube nesibindi ukwazi ukubhekana nenselelo osuke ubhekene nayo. Two, kumele ukwazi ukusheshe ucabange under pressure, ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyenzeka usacisha umlilo kwenzeke enye into. Zonke lezi zinto kumele uy'bona ziseza. So, abantu abaningi bacabanga ukuthi kulula ukucisha umlilo, ukuthatha ipayipi, kwalona ipayipi liyasinda. So, kuyafuneka umuntu okwaziyo ukuqukula iy'nto ey'sindayo yabo. So onke lawo makhono abalulekile. Ukukwazi-ke nokwenza .

Ngokwazi kwami ukuthi iy'bhedlela y'kahulumeni, iy'bhedlela ey'suke zixhaswe uhulumeni. Iy'bhedlela lezi ekuthiwa ama-private hospital iy'bhedlela lezi ezenzuzo ezifuna iphrofithi noma engathi ezi-comercial ey'setshenziswa for i-medical aid, if ungenayo i-medical aid angeke beze bekusize ngoba kuyakhokhwa. Esibhedlela sikahulumeni bayakwazi ukukusiza even ngoba sixhaswe uhulumeni ukusiza abampofu noma abangakwazi ukuthi be-afode i-medical aid.

Mina engikucabangayo okungasiza abantu abadala asebekhulile ukuthi bekwazi ukuhlangabezana ney'dingo zabo. Nokuthi uhulumeni uyinyuse le mali abayiholayo noma akwazi ukubaxhasa ukuthi bezame ukuthi mhlampe bebe namashishini abo, bazokwazi ukuthi bengenise leyo mali leyo. Phezu kwale mali le abazobe beyihola . Phezu kwale mali abazobe beyihola yokukhula, nje lolo xhaso lolo loyobaluleka kakhulu. Uxhaso noma ukukhuliswa kwemali le abayiholayo nyanga zonke. I think iyona ndlela yokuthi behlangabezane .

Uhulumeni into angayenza yikho ukuthi aqashe abantu abazocobelelana ngolwazi ngendaba yakhe ukuvimbela inzalo, noma alethe amanesi abantu abasuka khona emtholampilo. Bezochazelwa kabanzi bechazelwe nje nangezinto ukuthi if ubhekana nento ekanje kanje kanje uphuma kanje kanje kanje. Zichazelwe iy'ngane from zisasencane zikhule nayo lento zikhule ziyazi. Kungabi yinto nje abayiqabuka sebebadala ukuthi, hawu ikhona into ekanje kanti yokuvimba ukuzala? Yabo. Kumele kube yinto nje enormal, kungabi yinto ezosatshwa ngoba ekugcineni iy'ngane ziyalimala ukuthi zibe ney'ngane zibe nazo zizingane. So, uhulumeni kumele angenelele impela.

Awu mkhulu Ndonga, besicela nje singabazukulu ney'ngane zalayikhaya ukuthi sikuse kubantu abazokwazi ukukunakekela. Ngendlela le ofanele ngabe unakekelwa ngayo, ngoba thina asikwazi ukukunakekela ngoba sonke layikhaya siyasebenza manje usala wedwa isikhathi esiningi unganakekeli ngale ndlela okumele ngabe unakekela ngayo. So besicela nje ukuthi sikwazi ukukuhambisa-ke. Sikwazi siye lapho khona okuzokhokhwa khona inyanga nenyanga. Sodamane nje silokho siyokubona, mhlampe ngasikhombisa ngenyanga. Silokhe sidamane siyokubona sikuhlola ukuthi unjani. Siyacela nje mkhulu, lokhu sikwenziswa yisimo kuyaphoqa.